Ditholwana rena le di-vegetable tseo ele horeng e nngwe ya tsela ya hore se ke tsa lahlehelwa ke dimatlafatsi ke hore di bidiswe, di kenywe ka fridge-ing di hatsetswe. Tse ding tsa dijo, rena le russian, rena le cheese.

Batho ba mahaeng bane ba sebedisana mmoho kaofela malapa a bona ka tsela e itseng. Bane ba lema, ba ruile diphoofolo. Mme ha e mong a sena se itseng, o ne a etsa phapanyetsano le e mong eleng hore ona le seo a se hlokang. Mme yena o tla neha eo e mong seo a nang le sona. Bane ba phedisana ka tsela e jwalo.

Naha eo e kgolo eo, e ka sebediswa ka mokgwa le tsela ya hore ho etswe masimo ho jalwe dimela tsa bohlokwa. Tse leng hore ke, di etsa dijo tse leng hore batho ba di ja ka mehla le matsatsi. Mme naha eo e ka arolwa ka dikarolo dikarolo tse pedi. Ebe dijalo, karolo ya pele. Ya bobedi, ebe masaka a maholo a diphoofolo jwalo-jwalo.

Bohlokwa ba ho kotula ka letsoho ke hore boleng ba tholwana or boleng ba ditholwana bo boemong bo hodimo. Ntlha ya bobedi ke hore, ke phokotseho ho senyeha ha tholwana. Mme ho kotulwa ha letsoho, ditholwana di ka kotulwa ka tlhokomelo e hodimo haholo. Mme bongata ba ditholwana tse kotutsweng masimong bo ba boemong bo botle.

Greenhouse gas emission, ke ho ntshwa ha dikgase tse futhumatsang lefatshe. Dikgase tseno di tshwarella motjheso o tswang letsatsing.

Melemo ya polane ya kgwebo ya bohwai ke hore ena le tjhelete e ngata, kgwebo eo ya bohwai. Mme ke tlhokeho ya mehla le mehla ya dijo. Mme bohwai bona le netefalletso ya hore o tla etsa tjhelete e ngata. Mme hona le menyetla ya thuso tsa ditjhelete ho qala kgwebo ya bohwai eo eleng hore o ka o fumana.

Ke ka kgothaletsa dihwai ho reka peo ena ya GMO. Peo eno hothwe ena le mamello ho dintho tse ngata, komello, maemo a tjhentjhang a sa tsitsang a lehodimo. Mme ena le netefalletso ya hore dimela di tla hlaha, mme di ntlafale mme di hole. Ke kgothaletsa le ntlo yane ya , ntlo ya kgalase for dihwai tse sa jaleng lefatsheng le leholo.

Dihwapa di etswa ka nama e kgubedu. Nama ena ya sehwa, e etswa dingwathana. Mme ha ba qeta ho etsa dingwathana, ba kenya dinoko, ba e kenya le letswai. Mme e ya anehwa, e tlohellwe nako e telele ho fihlella e oma. Re fumana dihwapa ka tsela e jwalo.

Mmuso hore o fokotse tlala, o ka kenya letsoho ho thuseng bo rapolasi, dihwai ka tsa ditjhelete. Mme seo se tla netefalletsa ditheko tse tlase tsa dijo, ya pele. Ya bobedi, mmuso e lokela ho nka maikarabelo ho etsa bonnete ba hore dipolasi tse ngata di wela tlasa mmuso. Mme ka tsela e jwalo batho ba tla kgona hore ba reke dijo ka theko tse kgonehang.

Ke nahana hore ho etswe toka na e kgutlele hobeng ba yona ba e nketsweng ka ho qhekanyetswa?

Polasing ya ka kena le basebeletsi ba dulang ba le teng ka nako tsohle ho etsa bonnete ba hore ha di sebediswa di ka fumana mathata, ebe ba di lokise ka pele ka potlako.

Mofuta wa pele wa ho boloka poone ke ho e beha ka disarasara, ka ntlwaneng e phodileng. Oe pake ka disarasara ka moo ka ntlwaneng e phodileng. Ya bobedi, ke ho e tlohella hona masimong moo e omme. Ya boraro ke ho e beha .

Ebaneng ho hlaha bothata ba hore dipampiri ha di a fella, ba nfounele ba mpolelle hore pampiri di a shota. Ntho ya pele, ke tla o botsa dipampiri tse feng tse shotang? Ebe ke a di romela ka email-e ka pele ka potlako.

Terata eo ke e ntjhafatsa habedi ka selemo. Mme ke leka ho thibela, mohlomong ha ebe hona le diphoofolo ka polasing e ka nqena ho ya ka. Ke leka le ho thibela batho ba tlo kena kapa ho feta polasing ya ka.

Ke ka eletsa sehwai se batle ditsebi tsa dikokonyana, se batle le ditsebi sa tsona setsibi sa tsona di, meriana e laolang dikokonyana ho etsa dihlahlobo pele ba ka nka qeto.

Mangangajane haholo ke ntho e jowang ka mariha, mangangajane. Mme diperekisi di omiswa lebaka ele hore di se ke tsa senyeha di le ngata. Mme le hore di fumanehe le ka nako eleng hore ha di mele diperekisi.

Menyetla eo di-college le di-university di ka fang batho ba setjhaba ha re bua ka tsa temo, ke ho fana ka di course tse kgutshwanyane tse leng hore di ntlafatsa tsebo ya baahi ka tsa temo.

Nakong tsa ha jwale, meriana e se e hloka tumello ho tswa molaong hore e sebediswe. Mme ha o sa le bonolo hore re ka itjalla meriana eo mme re rekise ntle le tumello kapa ona mangolo.